Go lebelela motshameko o ke o ratang thata le ditsala tsa me, go tokafatsa boitemogelo ka gonne re ya kgotlha, re a kwatisa, re a tlotla ka ditiragalo tsa papadi mme re a tshega mmogo, go a itumedisa fa o le mo tikologong ya batho ba ba nang le kgatlhego e e tshwanang le ya gago.

Ee ke gopola tiragalo ya motshameko wa kgwele ya dinao ya selegae kwa toropong ya rona, kwa batho ba ba tswang mo mafelong a farologaneng ba neng ba phuthega go tshegetsa setlhopha sa bona, le fa re ne re sa itsane re ne re opa matsogo, ra opela mmogo, ra tshega, ra ikwatlhaela fa re latlhegelwa ke dipono, e ne e le tiragalo e bontshitseng gore metshameko e ka kopanya batho, ya aga botsalano le go dira gore mongwe le mongwe a ikutlwe amogelesegile go nna karolo ya setšhaba.

Setlhopha sa rona sa motshameko se leka ka natla go reka kana go nna le dilwana tsa segompieno ka go ikopanya le bafatlhege ba ba ikemetseng, go dira di phetiso mo setšhabeng le go kopa dithuso mo dikgwebong tsa selegae, re boela ra dirisa diphatlhalatso mo mebileng le mo maranyaneng a loago, a go rotloetsa thuso.

Mananeo a metshameko a bašwa a ka rulaganngwa ka go kopa thuso go tswa mo di kopanong tsa baagi le ba ba dirang mo mešomong ya thuto le tsa boitekanelo go ka diriswa go rotloetsa go tshwara dipapadi le dikopano tse di tla thusang go tlhabolola botshelo le boitsholo jwa bašwa.

Go neela mefuta e farologaneng ya metshameko mo dikolong go botlhokwa, go tlhabolola bašwa ka gonne, go ba thusa go ithuta dikarolo tse di farologaneng tsa botshelo jaaka boitsholo, kopanyo le go itlhaola. Metshameko e farologane e thusa barutwana go kgona go kgaogana le ba bangwe, go matlafatsa mmele le go kgona go seka setlhogo, le go ikanyega gape, go thusa go ageng motswedi ya seabe se se botlalo mo ditirong tsa kgaolo ya thuto.

Ke gopola nako e ke neng ke itira go palelwa mo metshamekong mme e ne e le sebaka sa go ithuta go kgaogana le go sa kgone go fetsa dilo ka nako ya gago, go palelwa go ne go nthusa go utlwa botlhoko ka go itshwarelela, go ithuta go lwantsha dikgwetlho le go nna le boitekanelo le go ba boikokobetso, ke ne ke tsaya nako go ithuta go feta mme go lebelela dipakane tse di tseneletseng mo papading go go nna le maikemisetso le go tswelela pele.